Re tlameha ko ho ba le kopano, re buisane ka taba ena. Hore re ka etsa jwang hore re kgone ho ikwetlisa re le setjhaba.

Ke qadile ho ikwetlisa ke sa le monyane haholo. E ne ho ikwetlisa, ho o thusa le hore o se tsofale ka pele.

Ke tla qala ke ikwetlisa ka mo jareteng. Ha ba bang ba batla ho n-joiner ba ka join-a, ke tla be ke sa patadise ka nako ya teng. Empa ha ba qala ba etsa nomoro e leshome, ke tla qala ke ba patadisa.

Kantoro ya mmuso e kile ya nthusa ka tsela e nngwe e makatsang, e leng hore nka se lebale le ka jeno. Ba kile ba mpha tjhelete e nngwe e ngata, e leng hore ne ke sa e lebelela.

Ho se nyahamele talent eo o nang le yona.

Ha ho na letho le etsahetseng. Ke feela jara le jara ho kena dipapadi tse ntjha. Re batla ho ithuta dintho tse ding, tseo re sa di tsebeng.

Ee, nka re o ka tshwarelwa naheng ya rona feela.

Ha re shebelle kaofela ka hoba, haeba hona le sehlopha se hlolang se seng. Re qetella re qabane.

Nka ba fa dibuka, ba be le nako ya ho ngola, ba be le nako ya ho bapala, ba be le nako ya ho tshwara difounu. E seng ka mehla le matsatsi ba phele ba tshwere difounu.

Dibapadi di lokela ho ho apara hantle. Hape di lokela ho hopola seo mokwetlisi wa bona a neng a se hopola ha ba ntse ba ha ba ntse ba ikwetlisa, nakong e fetileng. Hore na ba tlamehile ho ema kae. Jwale ho bapala hantle ka lebaleng, ho ba thusa hore ba hopola moo seo mokwetlisi wa bona a neng a se bua le bona.

Rata papadi eo oe etsang ka pelo ya hao kaofela. E bapale ka lerato, ka mamello, ka kutlwisiso.

Ho matha hoseng ho hong le ho hong.

Batho ba baholo ba na le tsela ya bona e leng hore ba phela ka yona.

Ke kwetlisa haholo mpeng ya ka. Ka hoba ke na le mokhaba, ke batla o fele.

Ke rata ho matha haholo kapa ho jump-a.

Ke hantle hore batho ba itlhome pele ka mosebetsi wa dipapadi.

Re ka ba le kopano re le batswadi ka ofela. Re buisane hore batswadi be leng hore ha bana bokgoni ba ho rekela bana diaparo tsa bolo, re ba rekele. Re kopantse tjhelete kaofela.

Dinakong tsa ka ke bapetse dipapadi tse ngata, tse monate. Nako tse ding nka re nka kgutlisetsa nako morao, ke kgutlile nakong eo ya ka ya kgale.

Ke ne ke na le chomi e leng hore o na sa phele hantle habo. Ka matsatsi a mang a sa batle ho tla sekolong ka baka la seemo sa lelapa la habona. Ke mo eletsa ke re, tsamaya sekolo. Tsamaya sekolo, sekolo se bohlokwa. Ka jeno lena ke mooki o moholo sepatala sane sa Pelenomi.

Ee, nako e nngwe dipapadi di etsa o lebale, dintho tse leng hore ho feta ho tsona tseo e leng hore ha di o tshware hantle.

Dipapadi di bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ba mmele, le ba kelello.

Re ka ya KZN kwana. Koo ba kgang metsi nokeng.

Pelo ya ka e ne e le bohloko, ka hoba game eo e ne e le monate. Nkare ho ka ba le game e tshwanang le yona eo. E sa batleng data.

Ee, ka dumela ka hoba ba itlwaeditse ho kwetlisa mmele kamehla.

Hape ho ikwetlisa ho fokotsa kgatello ya maikutlo.

Le sebapadi sa netball, se leng hore ho bapala banana feela.

Dipapadi tseo re nang le tsona ke rugby, tennis ball le basket ball.

E ntlafatsa bophelo ba botle ba mmele, kgokahanyo le tshebedisano mmoho. Ha e ntse e kgothalletsa ditsebi tsa setjhaba le botswalle.

Tjhe, ha ya loka ho hang. Ka hoba ma-dice ke ntho e leng hore ha e rekge. Batho ba bangata ba qetelletse ba utswitse ditjhelete hobane ba batla ho bapala ma-dice.

Basadi ba nkwa e le ba fokolang, le ba senang talent jwalo ka banna.

Papadi e leng hore motho le motho a ka qetelletse ae finyeletse, ke ho matha.

Re hloka ho ba le kopano re le setjhaba. Re buisane ka taba ya dihlopha tse tse pedi. Ho bohlokwa hore re tshehetse dihlopha tsa basadi le banna ka ho lekana.